Ndi nga ṱalutshedza khonani uri u khou tou vha hani kha sia ḽa masheleni, wa ḓi mu ṱalutshedza uri zwi khou konḓa a u nazwo. Nṋe ndi pfhesesa u nga sa khonani, khonani ndi yone ine a tea u thetshelesa sa izwi ndi vhathu vhane vha vho ri ni vhathu vha close, ndi vhathu vha tsini na tsini. Khonani ndi ene ane a u ḓivhela vhukhwiṋe.

Ee vha vhanna zwi tshi ḓa kha zwa sialala ha ano maḓuvha ndi u tou wana phisi ya miṅwenda wa, ya rengeliwa ha ngeno kha hemmbe ee kana wa rungelela wonoyo muṅwenda wa itiwa sa vhurukhu, munna a ambara. Ndi yone nyambaro ine ya khou ambariwa ha ano maḓuvha.

Hu vha hu khou pfhi a ambare nga nḓila ine ya ṱalusa nga mivhala ine ya ṱalusa uri ndi zwa sialala ha ngeno kha vhathu vha tshinnani. Vhathu vha vhafumakadzi vha khou tea u ambara miṅwenda na makunda zwezwi zwa sialala zwine zwa vha uri ndi, ho vha hu nyambaro yashu ya kale, i vhe i khou riphirizentha fuḽaga yashu ya fhano kha ḽa Afurika Tshipembe kana vhurereli hashu he ra hula hu tshi ambariwa zwone zwiambaro.

Muthu wa munna u ṱalusa uri o ambara zwa mi zwa traditional if o dzhiiwa miṅwenda ya rungiwa ya itiwa sa zwiambaro, a ambara kana a dzhia hangeno kha hemmbe yawe kana kha tshikipa a a ṱuma hoyo miṅwenda nyana hafha kha nthu kana hemmbe ha rungiwa nga miṅwenda. Ndi musi hu tshi ṱaluswa uri o ambara tradition hafho muthu wa munna.

Vhundeme hazwo kanzhi ri vha ri khou tevhelela mvelelo yashu ya kale, ndi heyo ine ya ri kombetshedza uri ri ambare nga heyo nḓila, ndi ndi ndi ndi zwone zwine zwa ita uri muthu vha mu vhona nga heyo nḓila vhaṅwe vha ḓi mu vhona sa mulafhi wa u, sa ṅanga arali ndi tshi nga talutshedza soo kana muthu wa midzimu, kanzhi zwi vha zwi khou ṱalutshedza zwithu zwa so.

Ee zwi tshi ḓa kha Tshivenḓa muthu wa mufumakadzi o malwa ha ngo tea u ambara marukhu, o tea u ambara dzi rogo hedzino khulwane, zwine zwa ṱalusa uri hoyu muthu ndi muthu wa muthu nahone u tea u ambara nga nḓila yo ṱhonipheaho. Ndi hezwo ri tshi ḓa kha vhurereli hashu ha Tshivenḓa na zwine ra tenda zwone.

Zwine zwa ṱalusa wa wana muthu wa mufumakadzi wo ambara nga nḓila ine a uri o ambara vho zwiṱofi zwezwi. zwirukhu hezwino zwiṱukuṱuku. Ndi zwithu zwine zwa ṱalusa uri muthu wa mufumakadzi hoyu ndi muthu ane a vha uri u kha zwa shango, ha vha na havha vhane vha ṱhoniphea wo ambara nga nḓila zwo ṱhoniphea, o ḓiambarela dzi rogo dzedzi, u vha akho ṱhoniphea hoyu muthu.

Nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona u nga ri hu na zwine ya khou ṱalusa zwone, i vha i khou ṱalusa uri hoyu ndi mufumakadziḓe, ndi mufumakadzi wa wa culture ḓe nahone kha sialala u wela kha zwifhio. Nṋe ndi vhona u nga ri i vha i khou ṱalutshedza ṱalusa hezwo zwithu.

Nyambaro ya shedo i na zwine zwa amba, i vha i khou amba sialala, i vha i khou amba sialala. Ndi uri muthu wa mufumakadzi wa mu wana o ambara sheḓo u vha o fara nḓila heiḽa ya kale, ye vho makhulukuku washu na vhomakhulu washu vhe vha vha khayo nge heneiḽa miṅwaha ya kale, i vha i khou ṱalusa yone.

Kuambarele kwa muthu hu na zwine zwa amba zwone arali muthu o ḓiambarela zwithu zwo no tou nga vho zwiṱofi zwezwi, zwirukhu zwiṱuku zwi vha zwi khou ṱalusa nga nḓila ine a vha ngayo, nga nḓila ine a tshila ngayo mara wa wana muthu wo ambara zwezwi wo dzi rogo dzedzi khulwane nyana dzine dza ḓa hangeno fhasi ha magona nazwo zwi vha zwi khou ṱalusa ṱalutshedza na u ṱhoniphea ha muthu.

Ee u ya nga ha nṋe hei hezwo zwithu zwi vha zwi si nyambaro yavhuḓi muthu wa mufumakadzi a tshi nga sia hune ha ṱanzwa dzi zwipiḓa zwa muvhili ngayo nga nṱhani ha uri hu fhedzisela u tshi yo vha na zwithu zwo tou nga vho dzi reipi zwezwi. Zwi vha zwi khou aṱhirakhitha vhathu vha vha vha vhanna nga iṅwe nḓila ine ya vha uri a zwi vha fari zwavhuḓi. Nṋe ndi vhona zwi songo tea uri muthu wa mufumakadzi ambare nga heyo nḓila.

Ee hu vha hu si vhuḓifari havhuḓi ngori vha vha vha khou vhona nga nḓila ine ha vha uri o ambara ngayo, hezwino a hafho vhuponi ha mahayani kana hanefho dzi ḓoroboni ane a khou tshimbila hone, vha wane vhathu vha khou mu sedza lune u vha o no tou vha ṱanu kana basikopo kha vhaṅwe vhathu hafho mimoḽoni, zwi vho sala zwi songo tsha vha nga nḓila yavhuḓi.

Sa zwine wa tea u zwi tevhelela sa mubebi kana u zwi tevhedzwa zwine wa vha u khou vhudziwa nga ṅwana wau, ndi hafho u tea u tou dzula fhasi na ṅwana wau wa mu ṱalutshedza vhuḓi na vhuvhi, wa mu ṱalutshedzisa uri fhano muḓini ri ri ambara zwiambaro zwo yaho nga nḓila hei, nga nḓila ya sona. A si zwoṱhe zwine wa tea u mu rengela, ndi kuvhonele kwanga hoko.

Zwiambaro zwine nda zwi funa dzi dzhini dzedzi, zwikipa zwine ha vha uri zwi na mivhala mitshena na mitswu, ya ndi ndi ndi mivhala ine nṋe nda i funesa, na marukhu aneya. Ndi ndi ndi ndi zwiambaro zwine nṋe nda zwi funesa.

sialala i na i na kwa i na kuaṱhikurathele kha hone, zwi a kona u ḓisumba na zwa uri uyu muthu kha kha culture yawe u vha a khou bva gai. Zwi tshi ḓa ngeno kha nyambaro, ndi nyambaro ine ya vha uri i vha i khou ambariwa nga muṅwe na muṅwe kha Afrika ḽa Tshipembe ane ri vha ri khou renga kha shopho ḽithihi kana kha mashopho ane a vha uri o fhambanana mara a vha a na zwiambaro zwine zwa tou vha uri zwi khou tou yelana. Zwi vha zwi khou tou ṱalusa uri hoyu ndi muthu wa munna, hoyu ndi muthu wa mufumakadzi, u ya ngauralo.

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona u nga ri uku kuitele uku ku kwa maduvha ano ku kune kwa vha hone kha dzi khaḽenda na ḓuvha ḽa vhufa nṋe, ndi vhona u nga ri i ḓo fhedzisela i songo ngalangala ngauri ri vha ri khou ambara u ya hanefhaḽa kha khaḽenda. U swika zwino muvhuso wo zama nga nḓila yavhuḓi ende nga nḓila ya vhukhwiṋe.